Umama uyinto yonke kusapho. Umama ubangela into yokuba umyeni onwabe entsatsheni. Umama uyinto yonke kusapho. Umama ubangela into yokuba abantwana bonwabe bazive beseluxolweni entsatsheni. Umama uyinto yonke kusapho. Wonke umntu osentsatsheni uthi azive uba ngokwenene ngoku apha kusekhaya kumnandi, ibe loo nto yenziwa ngenxa yobukho bukamama.

KwaXhosa lisiko lidala linenkqayi into okuba indoda xa isendlini imele yothule umnqwazi. Indoda ayiwuthwali umnqwazi endlini, ingakumbi xa ifika kumzi womnye umzi. Kubaluleke ngakumbi ke oko xa indoda isenza ngolo hlobo kuba xa isothula umnqwazi xa ifika endlini, ngakumbi komnye umzi, eso sisenzo esibonakalisa intlonelo ngelo khaya. Enyanisweni kubalulekile ke into okuba xa ihamba namanye amadoda kwezinye iinkcubeko, kwezinye iintlanga, angaqhelananga nenkcubeko yesintu yakwaXhosa athi nawo xa efika eze kuhlanga lwakuthi ezotyelela ebona indlela esiphila ngayo, sibacacisele ubana ukothula umnqwazi xa ufika endlini sisenzo esibonakalisa intlonelo.

Ndicela nje uthatha eli thuba nje bahlobo bam ndinicacisele ngomgidi. Le nto siya kuyo ibizwa ngoba ngumgidi kodwa kona kona ngokuphandle nje ngumbhiyozo, kodwa ke obizwa ngokuba ngumgidi. Kubhiyozelwa umntana oyinkwenkwe obuya entabeni ewelela ke kwisigaba sobudoda apha ebomini bakhe. So, kuvuyiswana naye ke. Into edla ngoba khona ngamandla butywala obuninzi nenyama eninzi. Mhlawumbi ke nani xa nisiya khona ningathi ke mhlawumbi niye niphethe noba ziimbodlela nje ezimbalwa zotywala. Mhlawumbi omnye yena aze ephethe inyama noba yeyegusha, igusha ephilayo mhlawumbi ukuze ke anikele ngayo kuloo mbhiyozo ukuze ibe yinxalenye esetyenziswayo kulo mbhiyozo.

Hayini bantwana bam, sanuyenza into yokuhleka umntana obiza isiduko sikamama kuba kaloku akazenzanga. Mandinicacisele, ngokuqhelekile umntana ubiza isiduko sikatata kuba xa ezalwa loo mntana lowo, umama notata bahlala kunye kuba batshatile. Yiyo loo nto ebiza isiduko sikatata. Kodwa ngamanye amaxesha abanye abantwana xa bezalwa sube umama notata bengatshatanga, umama esahlala kokwabo, ezihlalela nabazali bakhe. Nto le ebangela uba lo mntana ke ngoku xa ezalwa ngumamakhe abize isiduko sakulomama kuba uzelwe lo mntana umama ehlala kokwabo mamakhe, engahlali notata womntana. So, yiyo loo nto lo mntana ebiza isiduko sikanina kuba nakhona ukhulele kulomama wakhe. Akazezanga, sanuyenza into yokuba nimphathe kakubi okanye nimgxeke ngenxa yaloo nto.

Ngokuqhelekileyo nje apha kwisiNtu, indlela anxiba ngayo umntu obhinqileyo otshatileyo iba nomahluko kwindlela umntu obhinqileyo anxiba ngayo ongatshatanga. Umntu otshatileyo apha kwisiNtu, ngakumbi phaya emaphandleni ezilalini, kulindeleke into yokuba xa etshatile anxibe ilokhwe ende ewogqumayo umzimba, ilokhwe engavezi umzimba. Kwangaxeshanye athwale nasentloko, nto leyo iye ibe luphawu olucacileyo nakubani na uba le nkosikazi itshatile kwaye imele iphathwe ngentlonelo njengomfazi otshatileyo. Nasemingcwabeni ke akukho mahluko. Njengoko kweli xesha ke lempucuko abantu beye bekhululeka kwindlela abanxiba ngayo, ingakumbi aba bangatshatanga abanye bayazinxiba ke nebhrukhwe, kodwa kuye kulindeleke kwabo batshatileyo banxibe iilokhwe bathwale njengento ebonisa ukuthi bangamakhosikazi atshatileyo.

Ngaphambili phaya umahluko wawukade ukhona phakathi kokutya okulungiselelwa umngcwabo nokutya kweminye nje imisebenzi. Emngcwabeni ukutya okwakusityiwa yayingekokutya okunobunewunewu okanye okunezimuncumuncu ezinintsi, yayiba kukutya nje okulula mhlawumbi ibe ziinkobe nje okanye loo ntwanana. Kungatyelwa uba umntu ebengathi use-restaurant, atyele uhlutha ade afune nophinda. Kodwa ke mvanje ngoku kweli xesha sikulo sekukho umahluko ke, izinto zitshintshile, akusekho mahluko ncam, ukutya okusemingcwabeni noba kweminye imisebenzi kuyafana nje. Kubakho, kuba nako zonke nje izimuncumuncu ezikhoyo, kwangaxeshanye abantu bafuna uhlutha inyama eninzi bade bafune nophindaphinda. Akusekho mahluko ncam.